Annuity ke madi ao motho a nang le more than mengwaga e masome a mabedi, a a fitlhelang fa a tlogela tiro.

Ba batla go bona gore ke ko kae ko o ntse o bereka kwa teng, mme ba batla lengwalo la gore ntse o gola bokae, pasa ya gago le karata ya banka.

Go ka netefatsa gore o bona tumelano le banka gore o ba tlhalosetse.

A seemo sa gago sa go gola se fetogile? O bona madi a mannyane go na le a ntse o a gola, kana o feletse ke tiro?

Bašwa ba ka bona tshedimosetso ka go boloka madi mo dithutong tsa bona mo di-subject-eng tse di tshwanang le EMS, Accounting le Economics.

Dikgato tse o ka di tsayang ke go tsamaya o ye ko bankeng, o ye go ba botsa gore go na le phoso e e diragetseng, mme le go leka go bona dinomoro tsa mogala tsa motho o o mo rometseng madi, mme o bolele le ena go ka kopa gore a buse madi ao.

A madi a gago a oketsegile, se o neng o se beetse madi o se fitlhetse, mme le nako eo e fitlhile na?

Ke gore o ka fitlhela batho ba o ba senang nnete mme ba go tseela madi a gago, le gona ke ba mo inthaneteng ga o ba itse. A gona gore o ka ya kwa sepodising wa bula ka case.

Ee, ke na le inšorense ya poloko e akaretsa batho ba masome a mabedi. E patelwa makgolo a mabedi ka kgwedi, mme e reka kgomo, e fa phitlho e fa le lekase.

Ke bitcoin le forex, mme di ama ke fa boleng ba tšhelete bo change-a ko JSE, Johannesburg Stock Exchange 'tsatsi ka 'tsatsi ka ura ya botlhano.

Go tlhokega pay slip-e, go tlhokega karata ya banka le madi a a lekanang ten thousand rands go ya.

Bopaki bo ke faneng ka bona ke gore ke a ke ipereka. Ke na le batho ba bantsi ba ba nromelang madi letsatsi ka letsatsi kgotsa beke ka beke.

Go ba le banka, o tshwanetse go ba le pay slip-e.

O tshwanetse go ela tlhoko gore koloi ke e ntšha kana e diriseditswe, dilo tsotlhe mo go yona di ntse ka lenaneo.

Ba tshwanetse go kopanya diphatlho tsa bona go bona gore ba na le madi a makae.

O dirile mengwaga e me kae, o na le madi a ma kae mo investment-eng ya gago le mo retirement-eng ya gago, le gore o batla go beya a ma kae, madi a ma kae for sebaka se se kae.

Ba batla pasa ya gago, pay slip-e le seteitemente sa banka.

Ke itekanetse thata, ke ja merogo, ke nwa metsi, le diteko tsa tsa ka tsa kwa sepetlele di ntse sentle.

thata ka go bontsha gore o tlile go duela sekoloto sa gago nako e kae le ka bokae.

Gore dikotsi ke ge ba ka tseya madi a gago a otlhe, le fa a ka se thuse.

Madi a go tsaya loeto ke a o a somarelang, mme o duelela loeto la gago ko pele. O duelela plek-e o yang go robala kwa go yona, le dinamelwa tse o tlileng go di dirisa.

Batho ba le bantsi ba bua ka mo e fetotseng matshelo a bona, mme ba bangwe ba bua ka mo e ba tsietseng madi, madi a bona a timetseng.

O tshwanetse go boela ko bankeng o ye go bula karata e nngwe. Mme fa o na le madi ka mo karateng ya gago, ba a fokotsa go patelela karata eo e robegileng.